Va kambela swa ku a wu koloti na i ti-point ta wena ti fikela kwini wa tirha nakona wa tirhela ku fikela nkarhi wini mali u kota u nga kota ku hakela njhani.

Swa ku loko ndzi teka khadi ku ta laveka mali muni nakona va yi tekisa ku yini tiphesente ta mali leyi ni faneleke ku vuyisa yona ku ta va ku ri mali muni.

Maholelo ya mina hi wona ma nga ta ni pimela swa ku ni ni pfumelelekile ku tirhisa mali muni eka khadi ra mina ra xikweleti.

I ku lava swilo swa le henhla nakona u tiva swa mali leyi u nga na yona i nge swi fikeleli.

Xaviselana ka Forex hi loko ti ti-bank na matiko ma cincisana hi swilo swo karhi ku xavisana ka Forex i ku cincana ka timali ta tiko ni tiko rin'wana.

va loko a fika kwale na tikweni a ya ebangi leyikulu ya tiko kumbe ko kwale airport va ya mu cincela e mali ya rhandi yi ya ka mali ya le Zanzibar hi kona a nga ta kota ku tirhisa mali ya ya ko kwahala.

Yi va khumba hikuva mali namuntlha swa endleka yi va yi tlakukile u cinca kambe mundzuku loko u fika u kuma swa ku mali yi yehle swinene wena a wa ha ri na mali mali liya se yi luza value mali ya wena na ku ve wena u cince hi mali ya le henhla loko se u vuya u lava ku yi cincisa futhi nakambe mali ya wena se yi va ya le hansi swinene.

Swi laveka u va u ri na pasi na maphepha ya kusuka ka masipala swa ku u tshama kwini na malembe lawa bangi yi lavaka u ve na wona ku pfula khadi ra vona.

Nga n'wi tsundzuxa swa ku a pfula e khadi e akhawunti ivi ebank ya ABSA ku nga na student account leyi swa ku loko wa ha ri mutsongo a va ku kokeli mali xana u kota ku banga u nga u nga na swa ku va nga ku kokeli u kota ku veka mali ya wena kahle loko wa ha ri mutsongo.

Leswaku hi n'hweti va ta ni tekela mali muni loko ndzi khipha mali ku ta va ta ni kokela mali muni ekhadi ra vona ri tirhisa ku yini.

Akhawunti ya cheke hi leyi swa ku wa kota ku teka mali ni loko ku nga na mali va tiva leswaku u ta yi pfala yi hambane ku ku tlula liya ya swa ku u veka mali ka yona u hlayisa mali ka yona.

Leswi swa ku va va ni tekela malini en'hwetini ku veka mali ya mina ka bangi ya vona i khadi ra vona i mali muni ku pfula akhawunti ya vona va ni tekela mali muni naswona leswaku loko ni xava va ni kokela mali muni ya bank ya kona.

Ndlela leswaku ni loko ko endleka vutsotsi byo karhi va ta hatla va kota ku ku kuma nakona va ta tiva swa ku swi endlise ku yini ni loko ku nga ri wena va ta hatlisa va kota ku swi tiva.

ni titwa ni twa ku vava ngopfu hikuva me ni tiva adirese liya ku ri yona leyi ndzi tshamaka ka yona nakona a ni tivi swa ku se a ni ta endlisa ku yini hikuva adirese hi yona a ni to huma ni famba ni ya ringeta eka bangi yin'wani.

A ndzi nge vanyiki hikuva loko ko endleka swin'wana va ta fika va ta ekaya.

va ku kota ku veka e mali ni ku kota ku lomba e mali hi tibangi ni ku teka swiambalo hi tibanga.

Ndlela ya kahle ya ku veka mali yi ku veka mali ebangi hikuva loko u yi veke ehansi ka mutiransa kuma u yi tirhise ka le swa le kaya leswi a wu nga pimanga eku yi tirhisa ka swona.

I ku pfuna vanhu swa ku va veka mali va ta kota ku yi tirhisa leswi a va pime ku lava ku yi tirhisa swona.

Ndzi n'wi vutise leswaku leswi ni nga n'wana wa xikolo a ni nga u nga ni byela swa ku ni pfula yini akhawunti a ku pfula yeleyo ya ku a va ku nge ku kokela mali tanihi n'wana lontsanana nakona u yi tirhisa kahle yi kota ku ku vekela mali mali leyi u chelaka yona yi tshama yi ri yona a yi hafuki.

Swi kahle ku ti hlayisela mali swa ku loko ku fika nkarhi wo tika yi ta ku pfuna hi yo mhaka loko u kota ku veka mali a bangi u kota ku yi hlayisa swa ku yi ta ku pfuna hi nkarhi wo tika.

Va kombisa swa ku va nga faka e xikandza xa vona ku pfula kambe na tintiho ta vona ku pfula ku pfula app ya vona kombisa swa ku swi hlayisekile swinene a ku na un'wana loyi a nga tirhisaka xikandza xa wena.

U fanele ku pfula hi xikandza nakona no tirhisa tintiho ta wena nakona loko u pfula hi pin pin yi fanele yi tiva hi wena tinomboro leti u nga ta ti chela kwalano ti lava ti tiva hi wena u ri noxe.

Ndzi nga kaneta ku ri a hi mina ndzi fonela va bangi swa ku va i pfala app ni ta ya mina le ni ya na cinca swilo swa mina nakambe ni ta kota ku tirhisa app ni tshembile leswaku yi tirhisa hi mina ni ri one.

Ndzi nga ndzi nga fonela va bank ni kombela swa ku va ndzi pfalela app ni ta ya ndzi ya yi pfula mina nakambe ndzi cinca swilo swa mina ni ta kota ku tshemba swa yi tirhisa hi mina ntsena.

U fanekele ku pfula yin'wani pin kwala fonini selufoni ya wena.

Leswaku loko ndzi yi susa ni yi yisa ka liya yin'wani va ndzi tekela mali xana ke hikuva swi laveka ndzi swi tiva swa ku ndzi tirhisa akhawunti ya njhani nakona mali ndzi tekeriwa njhani.

Tirhisa xikandza xa mina na swintihwana swa mina ndzi nga tiyisisa ku tirhisa app swa ku yi hlayisekile yi tirhisa hi mina ndzi ri one hi ndlela yeleyo.

I ku xaniseka hi app ku hluleka ku tirhisa app nakona loko netiweke yi nga endli swona swi nga va xanisa vanhu nakona ku makhipelo ya mali ku susa ka akhawunti liya yin'wani u yisa ka yin'wani swa va xanisa.

Ndzi titwa ndzi tsake ngopfu hikuva swo tala se ni kota ku swi endla nakona mali leyi a ni fanele ni yi famba hi yona ni ya kwale tihofisini a ndza ha yi tirhisi.

Yi olovisa ku u kota ku banga swilo swa wena u tirhisa e app nakona u kota ku fakela vanhu lava a wu fanele va fakela mali hi app a wa ha fambi u ya kule ku endla swilo swo tala u tirhisa app.

Va ha endla vulavisisi nakona ku kota ku tiva swa ku u munhu wa njhani va ha lavisisa leswaku va tiva swa ku u munhu wa njhani hikuva va nga tikuma va nghene vatirha na munhu loyi o ka a nga tshembekanga.

Loko u teka khadi leri ra xikweleti mi va mi ve na ntwanano na bangi yo karhi leswaku wena u ta hakerisa ku yini malembe yo karhi mali ya vona. Se mali leyi va yi kokaka katsongokatsongo ku fikelela lembe leri mi nga twanana hi rona.

Ina hikuva ni ri mi twananile leswaku va ta koka lembe na lembe, u ta hakela lembe na lembe mali ku fikelela malembe lama mi nga twana hi wona. Hambi u nga ri ku ri tirhiseni, mara loko ku fikelela nkarhi wo karhi u nga kota ku tirhisa mali ya wena, se u va u hetile u vuya u ri pfarisa.

Ina mali wa yi kuma hikuva ku va ku ri mali ya wena liya, ku va ku nga ri yona ya bank-i, ku va ku ri mali ya wena. Se loko u yi lava wa va byela leswaku mali ya wena a va ku tlherisele yona.

Ina mali leyi ya hambana hikuva makhadi lawa na wena a ma fani. Swi ya leswaku wena u teke khadi rini nakona mi twane leswaku u ta hakela mali muni lembe na lembe.

Mimpfuno ya kona i ku wa kota ku teka swilo hi xikweleti, wa teka ni loko khadi ri nga na mali u kota ku pfalapfala lahaya na lahaya. Nakona ra ku pfuna loko u lava ku endla swilo hi nkarhi wun'we.

Ndzi fanele ndzi langutisa leswaku ndzi hakela mali muni ka khadi leri ra xikweleti. Nakona ri ya ni pfunisa ku yini, malembe ma ngani ni ta hakela mali yo karhi. Nakona ku hambana yini ka makhadi lawa hinkwawo ya swikweleti.

U kota ku tirhisa makhadi ya xikweleti u nga ri na mali, va ku pfumelela ku tirhisa mali yo karhi. Hikuva va tiva leswaku u ta u ta yi pfala. Nakona man'wani ma ku pfuna ku veka mali ku fikela nkarhi wo karhi, laha u kotaka ku teka swilo hi rona.

Hi wena na leswaku u lava khadi rini ra kona, u lava mali muni ka khadi ra wena ra xikweleti. Hi swona swi lawulaka leswaku u teka khadi ra muxaka wini.

Loko u nga ha swi koti ku hakela khadi ra wena ra xikweleti, va ku blacklist-a. Laha a wa ha koti ku teka nchumu hi xikweleti, swilo hinkwaswo se u fanele u xava hi mali u xava cash. A ka ha na xilo lexi u pfumeleriwaka ku xi teka hi xikweleti.

U fanele ku va u ri na pasi ra wena, u va ri na phepha ra xitandi ra ndhawu leyi u tshamaka kona. U va u khomile e phepha ro komba leswaku wena wa tirha nakona u tirha kwini, u hola mali muni entirhweni wa wena.

Ndzi lava khadi leri hikuva ni lava ri ni pfuna ku aka e yindlu ya mina hi xihatla. Ni ta kota ku heta yindlu ya mina hi xihatla. Khadi leri ri ta ni pfuna ku aka, se mina ni hakela katsongokatsongo.

swi ku pfuna ku tiva leswaku mali u tirhise malini nakona u yi tirhise kwini, njhani, hi muxaka wihi. Swi ku pfuna ku calculate-a mali ya wena.

I mali leyi tirhaka eka Tax, leyi va yi tirhisaka yona ku pfala swo karhi ni swo karhi. Komixini hi yona mali yeleyo yi tirhaka swo fana na leswi swa vo Tax .

Mali i xitlhangu xa vutomi. Hikunene, loko o va na makhadi ya wena u pfulele akhawunti ya wena leyi u kotaka ku yi hakela mali leyitsongo leswaku u kota ku veka mali ya wena, ya ku pfuna. Hikuva mali evuton'wini lebyi hi hanyaka ka byona ku tirha yona ngopfu.

Ndzi nga xi tsundzuxa ku ya pfula ebangi FNB. Khadi leri va ngo i Easy Zero. A va ku tekeli mali yo karhi ku pfula rona, nakona a wu hakeli nchumu n'hweti na n'hweti loko u ri xihlangi.

Ku laveka passport na maphepha leswaku pfumelelekile ku va eka tiko relero. Ni phepha ra ndhawu leyi u kumekaka eka yona loko u ri le ka ndhawu yeleyo.

Ndzi tirhisa akhawunti ya le Capitec. Ti-deposit-i a ti teki siku, ti teka tiawara to karhi ku nghena tikombisa leswaku se tinghenile, ti fikile eka mina.

Akhawunti yo hlayisa mali yi kahle hikuva u tiva leswaku u tirhisa mali ya wena, kambe leyi ya credit u tirhisa mali ya vona ya xikweleti. Laha ndzi lavekaka kona u yi hakela nakona, u phinda u hakela mali yo karhi ehenhla ka liya ya wena.

Khadi ra debit-i khadi leri u vekaka kona e mali ya wena. Ri pfuriwa hi ndlela leyi leswaku u ya kona kwale ka bangi u ya na maphepha yo fana na pasi, na na phepha ra ndhawu leyi u tshamaka eka yona, u ya ri pfula. Proof of residence.

Ina ndzi nga ri tirhisa khadi ra debit ku xava swilo eka inthanete, hikuva ri na swona swilaveko leswi lavekaka i ku xava e swilo eka inthanete hi rona.

Ndzi lahlekeriwile hi khadi ra mina ra debit, ndzi nga nghena eka epu ya bangi ya efonini ya mina, ndzi pfarisa e khadi. Se ndzi kota ku tsutsumela ebangi ni ya va byela leswaku ndzi lahlekeriwile hi khadi va ni endlela rin'wana.

Loko mi pfule akhawunti lani mu khipe mali liya khoma khadi i mali liya yi mi pfuna swa ku loko ku nghena mali ya n'wina ya mudende yi nga dyeki ngopfu mi kuma mali ya n'wina ya ha hlayile mi nga hlupheki ngopfu nakona mali yi ta kota ku nghena khadi va ri ta swa ku se ri pfuriwile ra tirha mali liya yi active ya khadi ya wena swa ri tirha.

Pfula i akhawunti leyi u yi tsakelaka ya bangi leyi u yi tsakelaka swi pfuna hi ku u va u swi tiva swa u ta hlangana na yini nakona hinkwaswo ma-charges ya kona wa swi tiva swa va ta ku tekela mali yini en'hwetini u fanele u va na malini ku pfula khadi leri u lavaka rona nakona ri swi tirhisisiwa ku yini.

To kamba akhawunti ya to lavisisa akhawunti ya wena u nga tirhisa leti u nga ya ebangi u ya faka i mali eka akhawunti liya u vona swa ya nghena na kumbe u nghena u endla i app efonini ya wena u vona swa ku akhawunti yi kona kumbe ya tirha xana na.

Tsundzuxa leswaku loko u nga ri na akhawunti swo tala a wu koti ku swi endla hikuva loko u lava ku pfula akhawunti ya timpahla va ta lava u va na akhawunti ya bangi ku teka swilo swo tala swi lava u va na akhawunti ya bangi nakona ku veka mali endlwini a wu koti ku veka kahle hikuva yi ta tshama yi lava ku tirha u ta tshama u va na swilo swa ku lava ku yi tirhisa yona a wu nge swi koti no saver mali.

Akhawunti swiletelo leswi u fanele ku swi landzelela hi leswi u fanele ku va na pasi ya wena ya la tikweni u fanele i ku landzelerisa mali leyi va ngo yi laveka ka akhawunti i bangi hi n'hweti.

Ku va u pfarisa akhawunti loko u nga ha yi tirhisi i swa nkoka swinene hikuva u wena u ta tshama u tshembekile ka tibangi a yi nge he vi na negative akhawunti ya wena swi nge ku hluphi ka ma-credit score.

Loko mali ya wena yi ri fixed mu va mu sayinerile contract yo karhi swa ku wena mali ta yi khipa hi siku ro karhi lani swa ku va ta ku nyika i ma-percent yo karhi se na wena loko u nga fikeleli xitshembiso lexi mi nga xi maka swi laveka bangi yi koka eka mali liya va nga ku nyika yona hikuva u teke mali siku ri nga se na fika.

I vanhu va hlawula leswaku mali ya vona yi kokeka yi ya ka fixed hikuva loko vona vo lava ku tivekela yona va swi tiva swa ku va nga suka va nga tshuka va yi dyile kumbe va phinda va yi khipa kwalaya loko yi nga ri fixed va yi tirhisa masiku ma nga se na fika.

Ku pfarisa akhawunti swi laveka u nghena ka app ya wena u yi report swa ku akhawunti liya a wa ha lava ku yi tirhisa hikuva va yi yivile kumbe swo karhi ni swo karhi swi endlekile ka yona kumbe u ya straight ko kwale ebangi ya wena u ya va byela swa ku a wa ha lava ku yi tirhisa akhawunti liya.

swa vanhu vo hlayisa mali yo karhi ya ka yi nga humi nkarhi wihi na wihi i ku va swa ku u va mali liya u lava ku yi tirhisa swa nkoka u yi vekela xivangelo xo karhi xa nkoka hi nkarhi lowu u lavaka ku yi khipa hi wona.

Deposit yi tirha hi muxaka lowu loko u fikisile mali ku na ti-fixed deposit to hambanahambana ku na ya seven days ku na thirty days. Loko u fikisile mali u yi nyika notice loko se u lava mali ya wena loko swi ngo u yi lava vhiki leri taka u endla notice vhiki leri ya seven days hi kona mali ya wena yi nga ta huma. Loko u yi lava hi n'hweti nakona u endla notice siku leri u nga ta va u yi lava hi leriya rin'wana ra n'hweti leyi taka u hi endlela notice. Loko ku nga ri swona u la ku ya khipa mali masiku ma nga se na fika ku na mali yo karhi leyi hi nga ta ku kokela yona swa hi kota ku ku nyika mali ya wena.

Twa ku vava swinene hikuva mina loko ndzi veka mali ni langutele ku kuma mali ya mina yi helerile mara hi yin'wani miehleketo na cabanga swa ku na vanhu lava nga qachiwa swa ku va tirha i ku gada mali ya mina va tirha hi mali ya mina swa laveka va hakeriwa na vona.

Wo pfula akhawunti ya wena ya bindzu hi lowu u kota ku hambanisa mali ya wena yo tlanga na mali ya bindzu mali ya bindzu yi tshama yi ri mali ya bindzu esayitini nakona loko u na akhawunti ya bindzu yi na ma-benefits yo tala.

Xikongomelo xa ndzi pfula akhawunti ya bangi a ku ri lexi hikuva loko ndzi tshame na mali endzeni ka yindlu ndzi kuma ndzi yi tirhisile yi herile na ku ve a ni te ni lava ku yi veka ni yi vekela swilo swa nkoka.

Yena u lava ku endla e deposit leyi nga cincenki va tshama va swi tiva swa ku hi siku ro karhi va ta koka mali yo karhi yi ya esayitini leyi nga fixed.